Nakong ya ho kula ke sebedisa meriana ya sejwalejwale hore ke be maemong a betere ka pele hobane meriana ya sekgalekgale yona kannete ha ke na tsebo e kalo ka yona.

Taba taba e etsang hore ba kgutlele mahae. Ke nahana ke taba ya hore bongata ba bona ke moo metso ya bona e hlahang teng. Ke moo ba sileng malapa a bona a teng, ke moo ba sileng batswadi ba bona teng. Jwale hee taba ya hore ha ba se ba qetile ho sebetsa ba kgutlela malapeng a bona ke moo mo e leng hore ba na le phomolo teng ya hore ba ka phela maphelo a bona a ho qetela teng.

Motswalle wa tseba ke thabile haholo ka tsela eo lefapha la rona la bophelo le sebetsang ka teng. Kannete ba ile ba fihla ka pele kotsing e ileng ya hlaha mane neng dirobotong mme ba neng ba amehile kotsing eo ba ile ba pholoswa ntse ba phela ha hona ya lemetseng ebile feela di maqeba a manyanyane fela empa ba fumantshitswe thuso e sale ka nako.

Kannete COVID-19 e ile ya nka maphelo a mangata, empa ho itshireletsa re lokela hore re lokele dimongkwana tsa rona ka dinako tsohle, mme ha re le dibakeng moo batho ba kgobokaneng teng re sielane sebaka mahareng a bo rona. Re dule re tshwere di-sanitiser a tsa rona ho tlosa dikokwanahloko tse leng hore re di tshwara re se lebellang. Nna ka ho moo batho ba neng ba ngata ho dula ho na le ho tshwara ho tlohela dibaka tse fapaneng mme sanitiser e tla re thusa hore re bolaye dikokonyana tse tla beng di le matsohong a rona.

Ho ya ka pono ya ka ke bona di fumaneha ha bonolo ka ho dinakong tse leng hore re phela ho tsona ho na le mefuta e fapaneng neng eo banana ba e fumantshwang ho thibela hore ba be mmeleng. Ba bang ba fumantshwa ka dipidisi, ba bang ba e fumantshwa ka mofuta wa ho hlaba dinale.

Nka qala ka ho tsebisa setjhaba hore meriana e seng molaong ha ya loka hohang hobane ha e molaong ka lebaka. Meriana ena na e ka baka di mefuta e mengata ya dikokwana mmeleng ya bona ka ha, ha ya ka ya tloha e test-iwe, mme ditlamorao tsa teng ekaba tse fetang motho ya saleng a ikulela ka ha bongata ha la ka la tloha di lekotswe qetellong di ka baka le lefu. Jwale ho ka ba bohlokwa haholo ho fana ka puo ho tsebisa setjhaba hore ba tswe ho hang merianeng e seng molaong ka hoo, ba ipakela lefu feela.

Motho eo e leng hore o na le kgatello e phahameng ya madi, motjheso wa hae wa mmele o dula o le hodimo haholo mme kgatello e phahameng ya madi e kgona hore e bakele motho bo lefu la pelo mo qetellong e leng hore a ka lahlehelwa ke bophelo ba hae.

Tsela eo e leng hore titjhere o buwa dintho ka yona ha ya loka hobane maemong a batho a phedisano ha a lekane hohang, mme hona le batho ba e leng hore ha ba kgone hore ba ka iketsetsa kapa hona ho ba le bokgoni ba hore ba reke tseo ba di labalabelang. Jwale mmuso o tlile ka leano la hore ba fane ka dijo dikolong hore bana kapa batswadi ba sa kgoneng hore ba rekele bana dijo ba je sekolong hore ba kgone hore ba be le matla a hore ba utlwisise seo ba se rutwang mme le dihlahlobong tsa bona ba kgone ho sebetsa ka boqhetseke.

Tjhe, ho kgothaletsa bophelo bo botle ha wa tlameha hore o felle kgweding ena fela, empa e lokela hore e be ntho e etsahalang kgwedi le kgwedi. Ka ha batho ba bangata bomme le bontate hona le batho ba eleng hore bona e le kannete ha ba na tshusumelletso e leng hore ha ba na tshusumelletso kapa bo bokgoni ba hore ba kapa tjantjello ke ere ke re tjantjello ya hore ba ye dibakeng tsa bookelo ba kgone hore ba lo sheba maemo a bona bophelo na tsa le hantle na.

Ho boloka maphelo a bana dikolong ke tobane le ba le taba ya batswadi pele. Nka rata ho eletsa batswadi hore ba mpe ba etsetse bana dijo tse leng hore ba tla di ja sekolong e beng bana tlameha ba tlabe ba sa kgora ke dijo tse ba di fumanang di fumantshwang sekolong ho ka tla o ka tla sekgeo se leng sekgeo kapa sekgahla se phahamang sa dinomoro tse phahamang tsa bana ba eleng hore ba lemala ntse ba le sekolong mme ke buwe le dikolo le di-SGB hore batho ba eleng hore ba rekisa dikolong ebe batho ba eleng hore ba dumelletswe mme ba fane ka bopaki ba hore seo ba di rekisang ke dintho tse leng hore di loketswe hore bana ba ka di ja.

E le kannete batho kaofela mona na Afrika Borwa re na le ditokelo empa hodima ntse re na le ditokelo jwalo re na le maikarabelo a ho etsa bonnete ba hore dikamano dikamanong tse leng hore re kena ho tsona le batho tlametse e leng hore re etsa bonnete ba hore re itshireletsa ka dinako tsohle hore maemo a rona a bophelo a dula a ntsa a le hantle.

Ho tla ka tharollo e tlabeng e hlahile ya hore batho ba tsamaya tsela e telele. Re ka fihlella ditumellano tsa hore ka letsatsi ho be le meriana e leng hore ho rona mona na ho be le motho e leng hore o tsamaisa meriana ya bohlokwa hlokwa hlokwa ebe yona e leng hore re behile hodimo dimo meriana e leng hore e bohlokwahlokwa e be meriana e leng hore e tsa matsatsing leo hang hang mme meriana e emeng hee ya boemo kapa bo boemo bo hantle feela e sa tatelwang e leng hore beng ba yona ha ba tatela. Maybe ekaba meriana e leng hore e tsamayang ka mora matsatsi a letsatsi la pele kapa la bobedi ha ho thwe jwale a tsamaile nako e se ile meriana e se ka tsamaya ka mora matsatsi a mararo.

Ha maemo a ba boemong bo jwalo sena se etsa ho re ngaka kapa dingaka di be le boikarabelo ba hore motswadi e mong le e mong e leng hore o fositse nako kapa ha nka bohato ba hore a ise ngwana sebakeng sa bo okelo nakong e leng hore o na tlametse a isiwe sebakeng seo. A kenywe maponesa hang hang ka ha o bontsha e le motswadi e leng hore ha a tsotelle maemo a ngwana a bophelo.